Ndicinga ukuba phakathi kokutyala umbona kwaye nokuwuvuna umbona okona kunzima kukuvuna kuba kaloku xa siwutyala umbona siye sisebenzise iitoti ezi ziwenza umsebenzi wethu ube lula xa siwutyala. Kodwa maxa wumbi siwuvuna kufuneke siqale ngesikhwebu ngesikhwebu kwaye igadi iye ibe inkulu.

Indlela endinothi ndimbonise ngayo umlingane wam kukuba ndimbuze kuqala ukuba ioyili lena uyisebenzisa kangakanani ngonyaka. Kwaye ndimbonise ukubaluleka kwayo, indima eyidlalayo ebantwini kwinyanga nenyanga ukuba yinto engapheliyo. Emveni koko ndiye ndicaphule ngokuba ndicebisa ukuba sithi siyityale le oyile ukuze sikwazi ukukhuphula amanani ethu eerandi kwaye sipeyise nabanye ngokuba yinto yenyanga nenyanga. Into ethengwa inyanga nenyanga, esebenziswa imihla ngemihla, engapheliyo.

Hayi, andicingi njani kuba kaloku abantu abanintsi baye bahambe bayofuna imisebenzi ezidolophini ezinjengooKapa, kooGoli nooPitoli. Abantu abasajonganga kakhulu ukuze baxhaswe ngoba kwaye baye baxhomekeke kakhulu kwaye abantu bayadikwa zezo zinto. Nangangoko abanye beyenza kunamhla kodwa ndicinga inani eliphezulu alisayixhasanga kakhulu okanye alisayithathelanga ngqalelo kakhulu into yokuba baxhase abantu abangathathi ntweni.

Awona amazwe athenga isivuno seziqhamo zalapha eMzantsi Afrika ngamazwe angaphandle, aphangalele, ngakumbi uMzantsi Afrika uphela. Umzekelo waloo mazwe, ngamazwe asiMelika, ngamazwe akooEurope nangamazwe akooCanada kuba kaloku loo mazwe ngamazwe angenawo umhlaba omninzi ukuba atyale ezi ziqhamo. Nangamazwe aseAfrika anganawo.

Ubungakanani besivuno kuba nefuthe elikhulu kwezolimo kuba kaloku xa kulinywa kuyakalwa ukuba le nto ilinywayo izokondla abantu abangakanani kwaye izothengiselwa abantu kangakanani baloo ndima or baloo ndawo. Kwaye ifuthe kwezolimo elilelinye kukuba ezi zivuno ezivuniweyo zizohambana zisiwe phi, zingakanani kwamanye amazwe.

Isityalo endisithandayo esityalwayo nendingaba nomdla wokusityala yirayisi kuba kaloku irayisi kulula ukuyipheka kwaye akuthathi xesha lingakanani. Enye yezizathu endingathanda ukuba ndiyityale kukuba isoloko ithengwa. Njengomfama ndingenza imali enintsi kuyo. Enye into endiyithandayo ngerayisi kukuba xa iphekiwe iyahlunguphala, ayihlali isesisikali .

Kusoloko kukho indingeko yemveliso yomoba kuba ngumthombo oyintloko weswekile, esetyenziswa kakhulu mihla le, ekuphekeni ekwenziweni iziselo nakwimveliso yokutya. Ngaphandle kokuba ngumthombo weswekile, umoba usetyenziswa ukuvelisa iimveliso ezinintsi ezifana nee-molasses, i-ethanol efakwa kwamafutha e-enjini kunye ne-pulp esetyenziswa ukwenza iphepha. Iimveliso ezisuka kumoba zifumaneka kwiimarike ezahlukeneyo, ukusuka kumashishini amakhulu ukuya kubathengi abaqhelekileyo. Nto leyo ebangela ukuba umba wawo uhlale uphezulu.

Njengomfama ndingathi ukulima esi sityalo sisidinga esinomdla kuba sisityalo esixhathisayo kwaye sinenzuzo enkulu. Ndiqala ngokuqinisekisa ukuba ndilungisa umhlaba kakuhle, ndiyawuhlafuna ndifake i-compost okanye umgquba ukuze ube nezondlo. Ndiya kukutyala imbewu yam kwixesha elifanelekileyo, ngesiqhelo entwasahlobo xa umhlaba sele ushushu, kuba isityalo singujongilanga siyathanda ubushushu kunye nelanga elininzi. Xa sele , xa sele sitshile ndigcina umhlaba wam ufumile ngokunkcenkceshela ngamaxesha afanelekileyo kodwa ndilumke ungawenzi manzi kakhulu.